E leng hore nka thusa motsofe wa heso, ke hore nka dula ke le teng ka dinako tsohle tsa ha a nhlokang ka teng. E bang ke sa dule moo e leng hore re sa dule ntlong e le nngwe. Nthwe nka etsang ke hore ke ka etsa hore hoseng, nakong ya hoseng ke ba teng le nakong ya mantsibuya moo e leng hore e tlare ha nhloka ebe ke ntse ke le teng. Se seng se nka se etsang ke hore nka mo ngolla dinomoro tsa ka fatshe hore e tle re ha nhloka feela, a foune a tle a kgone hore a nfumane.

Ha ke kula ke ka kopantsha meriana ya ya setso le ya sekgowa. Lebaka ke hobane e meng ya sekgowa o tla fumana hore ha e tlo thusa hantle. Mme ha re hopola hore ena ya setso ke meriana e leng hore bo nkgono le bo ntatemoholo ba rona ha esale ba e sebedisa hore ba e ba hole bakana kajeno. Mme le nna ke nka e sebedisa hobane ke hotse e le hore ke ae sebedisa ho fihlella ke le mokana.

Tjhehe, nna ha ke dumellane le taba eo. Lebaka ke hobane ngwana ha ntse kelello ya hae e sa buleha, ha ya buleha. Mme hore o ja dijo tse jwang, ha o je dijo tse jwang. Nna ke dumela hore dijo ha di fetole kelello ya ngwana. Mme ngwana e bang e le ngwana e leng hore o ithuta ha bonolo, o ithuta ha bonolo empa e le ngwana ya ithuta ka thata, o ithuta ka thata. Mme emong le emong ke tsela eo Modimo a mo fileng ka teng.

Ntho e ke e tsebang ka lefu la kankere, ke hore lefu la kankere e bang le se le kene masapong hore e bang le se le kene dithong tse ding tsa mmele. O tlo fumana hore ha le na pheko, mme o tlo fumana hore o sontso o behelwa nako o ka e phelang. Mme le kotsi haholo ho bua nnete hobane le kotsi haholo hobane ha e phekolehe.

Seo ke tla se etsa ke hore ke tla leka ho letsa hape ke letsetsa ambulance hore ke botse ese e le bohole bo bokae? Mme hape, ke tla sheba hore motho o hlahile kotsi e kae? Mme e bang e le kotsi e sa batle e le or e bang e le kotsi e leng hore e tlo hloka ke etse dintho tse mmalwanyana. Ke tla di etsa hore ke kokobetse maikutlo a motho hore motho eo a se ke a re lahlehela.

Metjha e ke tla mo hlalosetsa ka yona ke hore o tlametse a be dilemong tse loketseng hore a ka lo bolla. Mme ebang a le tlase ho dilemong, mohlomong a na le dilemo tse leshome le metso e mehlano. O lokela hore a ye moo le motswadi. Mme o lokela hore a tle, ebang a le monyane dilemong a tla be le motho e leng hore o tla mo thusa ka dintho tse ding hobane ha o kgutla moo. O tla kgutla a batla a le, a se boemong bo hantle bo loketseng ba bophelo.

E ka thibelwang ke hore ho bulwe dibaka tse ngata tse leng hore banna ba tla ya sebakeng seo ha ba lokela hore ba bue. Mme enngwe e tlametseng ho etsuwa e leng hore banna ba tlamehetse ba utlwisise, ke hore ba tlose kelello ena e reng, monna ke nku ha lle. Hobaneng? Hobane le bona ke batho mme bana le maikutlo, mme ba ntse ba utlwa bohloko. Mme ba tlametse hore ha ena le se seng se dutseng ha bohloko ka pelong, ba lokela hore ba se ntshe ba bue. E bang ba lokela ho lla, ba lle.

Ee, ho ka etsahala hore e mong a be le tshwaetso e mong a se ke a be le yona. Lebaka le ka ba e bang e mong a fumane tshwaetso pele ba kopana. Mme mabaka a mang ke hore e mong a ka ba le tshwaetso, mohlomong ha bile le tshwaetso ha ntse a na le e mong. Mme mohlomong o la ya a re lo ikutswa ka ntle mme a ba tla le tshwaetso.

Ba ka se etsang. Motho wa mme mohlomong a ka hlaba dithibela, pelehi, a ka hlaba sepeiti sena sa dithibela pelehi hore e tle e re le ha se tshireletse se tabohile. Ba tle ba tsebe hore ba tshireletsehile.

Ko bonang ke hore ke tle ke rekise makwenya hoseng, ke rekise le kofi eo batho ba tla re ha ba tlile sepetlele nakong ya hoseng ba tle ba tsebe ho reka. Ba nwe, ba je, mme ba kgore ba tsebe ho lo fumana meriana ya bona.

Tjhe, ho ya ka pono ya ka peshene ya batho ba tsofetseng ha ya lekana hohang. Hobane ha re hopole matsatsing a kajeno dinako se di fetohile haholo. Mme nako di fetohile, le dintho ha di sa rekwa ka ditheko tseo re neng re di tlwaetse kgale. Mme ke tla re penshene ena ha ya lekana hobane ha ba kgone hore ba patale tsa bona kaofela. Ntho tse tshwanang le di-policy, di-insurance le tse ding.

Ee, le nna ke a dumela hore ho nwa kofi ka sirilamunu hoseng ha o tsoha e ka fokotsa mafura le mokhaba ka pele. Lebaka ke hobane sirilamunu ena e tlabe e ja mafura ana mona mmeleng. Mme sena se etsa hore mokhaba le ona mafura a tle a fokotsehe ka pelenyana.

Malome, ho bohlokwa haholo hore o ye ditsing tsa bophelo mme o lo fumana thuso. Hopola malome hore o na le bana, o na le ditloholo, ona le matjhana, o na le bana beno. Mme le wena o le tjena o abuti, o ntate, o malome, o tsohle tseo ho batho ba bang. Mme seo o lokelang ho se etsa malome ke hore o tlo hopole hore re ao hloka, mme le wena bana ba hao ba ya o hloka, mme le wena o ya ba hloka hore o tle o ba bone ha ba hola pela hao. Mme malome ke kopa hore o tle o ye setsing sa bophelo, mme o lo hlahloba o tsebe ho bona boemo bona ba hao hore bo se bo le boemong bo feng?

Dumelang. Ke ne ke kopa ho le jwetsa hore tleliniki e tsamayang ha ya fihla hoseng, mme batho e sale ba fihla ka hora ya bosupa ba ntse ba e emetse. Mme le nakong ya hona jwale ba ntse ba e emetse, mme ke ne ke kopa ho etsa bonnete ba hore ha ya fihla e le kannete. Mme ke kopa hore ke tsebe hore lebaka ke lefe le entseng hore e se ke ya fihla? Mme ke tsebe hore ke hlalosetse batho bana ba kgobokane sebakeng sena.

Setjhaba se fumane qeto ena e se qeto e loketseng haholo. Hobaneng? Hobane dinako tsena tseo e leng hore di, mmuso o kentse tshebetsong. Ke dinako tseo e leng hore ha di tlo dula di le jwalo Hobane batho kaofela ha ba no kula ka dinako tseo tse ba di beileng. Ba bang ba leng hore ba tla kula ka nako ya bosibu, ka nako ya hara mpa ya bosiu. Mme mmuso o lokela hore o fetole dinako tsena tse di entseng. Mme dinako di fumanwe, dithuso di fumanwe ka dinako tsohle.

Ke ile ka kopa motho e mong hore a tle a mfe meriana ya hae, mme ke tle ke tsebe hore ke e nwe, mme bohloko bo tsebe ho kokobela. Hobaneng? Hobane ho no ho le bohloko haholo mme ke ne ke sa kgone hore ke ye ditsing tsa poraefete moo ke tla fumana meriana ka theko tse hodimo.

Ntho e ke tlo etsa ke hore ke tlo etsa seo se tla phedisang nna. E bang ke lokela hore ke ye tleliniking hore ke tle ke fumane tseo ke di batlang, ke tlo etsa jwalo. Mme ke tlo ba tlohela batho ba lelapa ba etse dintho the way bona ba batlang ho di etsa ka teng, mme le nna ke di etse ka tsela eo ke batlang ho di etsa ka teng.

Letsholo leo ke le tsebang ke letsholo la mane radio-ong ya rona ya setjhaba ya Lesedi FM. Moo ho nang le ho na le lenaneo le bitswang Buang monna. Moo e leng hore a reretswe hore banna ba tle ba bue ka mathata a bona, mme ba tle ba fumane le dikeletso.

Bothata ba boimana ba bana dikolong bo bakuwa ke hore bana ba rata dintho tsa batho ba baholo. Mme bana ba shebella dintho tsena mona ditelevisheneng le mona difounung tsa bona. Mme se ka etsang hore ho qobuwe boimana dikolong ke hore bana ba tle ba hlabe dithibela pelehi, kapa ba nwe dipidisi tsa dithibela pelehi. Mme sena ke nahana se tla thusa hore ho fokotsehe haholo bongata ba hore bana ba ime dikolong.